Uma ibhasi lami elisuka eThekwini eliya eGoli lingishiya ngemuva ngenxa yokubambezeleka, ngizoqala ngizame ukuxhumana nenkampani yamabhasi bese ngibheka ezinye izinto zokuhamba, njengamatekisi noma enye isevisi yamabhasi. Futhi, ekugcineni ngicabange ukuxhumana nendawo engiya kuyo ukuze ngibaqinisekise ngokufika kwami kwephuze.

Uma ibhasi engihamba ngalo limane life endleleni phakathi nobusuku, ngingahlala ngihlezi ngilandele imiyalelo yomshayeli webhasi ngesikhathi ngilinde usizo noma ibhasi elishintshayo, ngihlale ngizolile, ngihlale futhi ngiboshiwe, ngihlale ngazi okungizungezile, ngilalele izimemezelo. Uma kunesidingo, ngifune enye into yokuhamba.

Uma ngisebenzise imali eningi ngilungisa umonakalo wemoto odalwe yimigodi, ngizizwa ngikhungathekile futhi nginokucasuka, ikakhulukazi uma ngibheka inkinga eqhubekayo yemigwaqo enganakiwe.

Ngincamela ukuhlala esihlalweni esingemuva etekisini ngoba ukuphahlazeka okuningi kuwukushayisana ngaphambili. Ukuba sesihlalweni esingemuva kunenzuzo enkulu yomthelela oseceleni ongavamile.

Izinhlangano zidlala indima ebalulekile nakuba evame ukuba yinkinga ekulawuleni imizila nabashayeli. Ngokuvamile zisebenza njengemizimba ezilawulayo, okungaholela ezingxabanweni nodlame uma zilawula ukulayisha kanye namanani entengo.

Uhambo olude lwebhasi engake ngaluthatha olwalusuka eThekwini luya eGoli. Isikhathi ngasidlulisa ngokwabelana ngohambo lwami ku-inthanethi, imidlalo yeselula, ukulalela umculo nokuxoxa nabanye abagibeli, ngiphinde ngiphumule futhi ngijabulele indawo.

Mphathi werenki, ngiphoxekile kakhulu ukuthi amanani okugibela amatekisi ayanyuka njengoba lokhu kwenza izinto zokuhamba zibize kakhulu futhi zingafinyeleleki kalula kubahlali nezivakashi.

Yebo, ukungaboni ngasolinye mayelana nezinguquko, nendawo ekuyiwa kuyona kanye nemizila.

Uma izitimela zingase zingasebenzi usuku lonke, abagibeli abathembele ezitimeleni bangathinteka ngokuthi kungaba khona ukubambezeleka, isidingo sokuthola enye into yokuhamba, bazophuthelwa ama-aphoyintimenti wabo.

Izinyathelo engingazithatha ukuze ngiqinisekise ukuthi ngifika ngesikhathi ey'ndaweni engisuke ngihlele ukuya kuzo, ukusetha amawashi ami imizuzu emihlanu ngaphambili, ukulinganisa ukuthi yonke into izothatha isikhathi esingakanani, ngihlelele isimo esibi kakhulu bese ngehlise phansi.